Ugogo wathatha amapulango wenza isakhiwo samageja kwepulango. Wakala kahle amabanga ukuthi ufuna imigqa yensimi yakhe enhlabathini ibe ngakanani. Wasuke washayela amapulangwe kuleso sakhiwo. Wasithatha-ke isakhiwo wasibeka emva kwezinkomo. Izinkomo uma zidonsa isakhiwo bese kuyambeka phansi, kukaleke kahle imigqa yalapho afuna ukulima khona, futhi nalapho azotshala khona.

Imizwa yaZanele yashintsha yabamihle. Kwaphela futhi kwancipha ukucindezeleka ngoba wathola into ezomujabulisa futhi ezomulethela imali. Ingcindezi yokuthi umsebenzi uphelile yaphela ngoba esekwazi ukuthi azenzele yena ukudla okutshaliwe futhi aphinde akudayise athole imali. Umzwangedwa futhi nengcindezi yokuthi akasatholakali ukudla ngoba ulahlekelwe umsebenzi yaphela futhi ubesekuthola nanokuthi kube khona into azoyenza ezomkhipha ebe matasatasa ngokuthi atshale lezi thelo zakhe.

Umhlabathi kaZenani Msweli, umakhelwane wami ubuwomile kungatshaleki lutho khona kungamili lutho kome nkwe. Kwakungamili ngisho nanokhula kwazise kube ngathi kudlala khona iy'ngane. Waqala-ke lapho wawumba, wamba waphendula umhlabathi, ukuze umhlabathi uphenduleke ukwazi ukuphefumula. Lapho-ke esekwenzile lokho, wathatha umquba wawufaka phakathi enhlabathini, elokhu ewuphendula. Wasuke wathatha namanzi, wanisela, wafaka izithelo zakhe, lapho ubesenisela zonke izinsuku. Kwamila yonke into yakhula emhlabathini wakhe.

Ukuthi sigqoke izifonyo futhi sizishintshe njalo izifonyo uma sizigqokile. Sigcine ibanga elingamamitha amabili phakathi kwabantu. Uma uxhawula umuntu, uwashe izandla futhi ungamuxhawuli ngesandla ngaphakathi, umuthi nje ngequpha naye akuthinte ngequpha futhi zizijwayeze nanokufaka amasanithayza. Lokho kuyisibulala magciwane. Sidle futhi nezinto ezino-vitamin C, ezisibuyisela amandla.

Isimo sezulu siyithinta kakhulu indima yezitshalo ngoba uma lingani izulu izithelo azikhoni ukuthi zikhule futhi kuba nzima ukuthi kutholakale amanzi okuthi ziniselwe. Lapho izitshalo zigcina zingakhulanga noma izinga lokukhula kwazo lungabi luhle, futhi uma kune kakhulu ezinye izitshalo ziyalimala futhi zigcine ziphukile, zihambe futhi namanzi ziguguleke. Lapho ugcina sekuphinde silahlekelwa imali singabatshali abafufusayo.

Ukuthi beqale bekhulume nohulumeni kuze bazi ukuthi iyiphi imikhiqizo abangayisebenzisa futhi nevumelekile ukuthi isetshenziswe ngaphansi kwalo hulumeni ophethe, kuze imikhiqizo ekhiqizwayo ikhone ukuthi abantu beyisebenzise futhi ingabi nobungozi kubo abantu abasebenzisa leyo mikhiqizo, noma beyihambisa ezitolo futhi iphephe leyo mikhiqizo.

Ubuchwepheshe bamanje bokusebenzisa amad-drone bubaluleke kakhulu ngoba buyakwazi ukuthi ubucuphe futhi ubutshele ukuthi kubuke indawo eyipulazi lakho. Lapho yona isizokwazi ukuthi inyuke ichelele yonke indawo ngokulinganayo isibulala nambuzane leso ofuna ukusifaka epulazini lakho. Lapho izohamba ngemlayelo yakho, nanokuthi futhi indawo yakho imi kanjani. Akukho lapho ezogeja khona noma ifake kakhulu noma irobhe kwenye indawo. Lapho ibaluleke kakhulu ngalokho futhi isiza kakhulu ngaleyo ndlela kubalimi abafufusayo.

Isifundo engasithola ukuthi kubalulekile ukuthi nginakekele umhlabathi, umhlabathi uwo osinikeza impilo. Uma umhlabathi unempilo, siyakhona ukuthi sithole izinto ezinempilo khona futhi zikhone ukukhula kulowo mhlabathi esiwusebenzisayo. Sikwazi ukuthi siwunisele sifake amanzi anake anele, futhi uma sinezinto izithelo sikhone ukuthi siwufake lapho emhlabathini noma sinomquba siwufake lapho emhlabathini ukuze umhlabathi wethu ukhone ukuthi ube nomsoco nempilo futhi.

Ukuthi ngingapheli amandla ngiqhubeke ngizame futhi ngifune ulwazi. Ngifundiseke ukuthi uma ngiqhubeka kule ndima engikuyona, ngizofunda kanjani. Ngithole indlela yokuthi ngifunde ukuthi ngizoyigwema kanjani le nto lena ukuthi umhlabathi wami ungabi nawo umsoco, ukuze ngithole nami ukufundiseka ukuthi nanku umhlabathi wami. Umsoco wami ngiwufaka ngokuthi kumele ngichelele futhi ngifake umquba noma izithelo esey'bunile ngiy'thathe ngiy'fake khona ukuze umhlabathi wami udle.

Ukuthi siqhubeke noma futhi sizame ukuthi sikhulume nabathengi, senze ama-survey ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuthi abathengi yini lena abayidingayo, futhi yini le ababheke ukuthi beyithole kithi. Nathi ukuze sikhone ukuthi kube khona esikushintshayo uma abathengi bengagculisekanga.